Ndzi nga vula ku va tekela ngopfu enhlokweni ku wa tirha na na swa ku u tirha nkarhi wa ngakanani na swa ku u hola mali muni na swa ku u tshama kwini na swa ku mali ya kona u lava ku yi endla yini ya ndzi hleketa leswaku hi sweswo a ndzi tivi loko ku ri ku na swin'wana leswi ndzi nga siya.

Ku vutisa swivutiso swo fana na va ringana na mahakelelo na mimpimelo ya xikweleti swihlovo swa nkokelo mimbuyelo ku tirhisa ka khadi emisaveni hinkwayo na vuhlayiseki na swipimelo na swipimelo swa khadi ra xikweleti.

Hi ku komisa xi xipimo xa xikweleti i mali yo leha leyi u nga yi tirhisaka eka khadi ra wena ra xikweleti hi n'hweti naswona xi hlamusela xi hlamuseriwa hi matirhelo ya wena ya timali na vuswikoti bya wena byo hakela byo hakela.

Ntiyiso a ndzi tivi nchumu hi forex ndzi te na ndza ha sungula ku twa vito ra forex a ndzi zanga a ni zanga ni komba ni kombe interest eka yona se a ndzi a ku na lexi ndzi xi ndzi xi tivaka eka forex.

Swivutiso leswi ingaku swi ta tikanyana hi ku mina a ndzi se a ndzi se travel-a a ndzi se huma tiko se a ndzi nge swi tivi ku u swi endlisa njhani no twa vanhu va ku loko u ya handle u hlangana na vanhu van'wana va khome timali u cinca ka vona kumbe u ya kumbe hi le bangi kumbe hi le kwini a hi swilo leswaku ndzi tshame ndzi swi endla kumbe swilo swa ku ndzi na knowledge ka swona ka le swa ku travel-a ndzi na knowledge ka swona hi ku a ndzi se va na luck ya ku swi humelela la ka mina.

A ndzi hleketi leswaku yi va khumba hi ndlela yo fana hikuva van'wani loko va ya ka matiko ya xihandle va va va va pulanini va va va ri na budget se nakona na loko yi cinca mimpimo a yi cinci leswaku yi ze yi yi eyi mali ya kona yi za yi leha yo cinca leswaku ko va slightly change yo cinca katsongo kambe lava va va ku va ka va nga pulanangi hi vona lava va nga yi nga va affect negatively ya.

Ku pfula akhawunti ya bangi a swi zi swi lava leswaku ku va u va u tirha kumbe hambi u nga tirhi wa swi kota ku pfula akhawunti kambe leswi nga ta laveka i ku i physical address laha u tshamaka kona leswi nga ta lavekaka mavito ya wena photo ya wena leyi va nga ta yi tekaka loko wa ha ri ndzeni ti-finger print ta wena leti va nga ti tekaka signature ya wena maviti a hi nge personal details.

Ndzi nga vutisa ku ti-charges ta kona ti fambisa ku yini kumbe matirhelo ya ti-charges ma hi ndlela yihi ya kona a ndzi nga vutisa leswaku yi kahle for ku munhu a a kota ku invest-a ka yona kumbe a yi kahle ndzi nga tlhela ndzi vutisa leswaku ti-charges ta ku invest-a ti fambisa kwihi na tona.